Amagosa angenza ukonyusa ubukho bamagosa okhuseleko. Ukuba namagosa anokubonakala kwiindawo eziphambili njengamaqonga oololiwe okanye ngaphakathi kweenqwelo kunokunceda abantu bazive bekhuselekile. Ukukhuthaza ukuqatshelwa kwabakhweli. Kubekho izikhumbuzo ezibonisa ukuba abakhweli kufuneka baqashelwe ukuze bakwazi, ukwazi ukubona izinto ezingabalungelanga. Ukuphucula ukukhanya nokwenziwa kwezi nqwelo ukuba zikhuseleke. Ukuqhubeka phambili inkqubo yezikhalazo zokhuseleko kufuneka kuviwe nakwicala labakhweli.

Owona mcelimngeni kwirenki yeeteksi kwicala lam kukuba kuyenzeka ukuba imoto ingagcwali, abo bantu nabo babaleka uba bagcwale kwimoto eyi-one, umntu lowo azozifunela ukuhamba ngeyakhe imoto afuna uhamba ngayo. Banako abantu ukungafiki erenkini bakhwele le moto le izobe iphuma ngelo xesha kuba umntu uzithandela imoto yakhe afuna uhamba ngayo ngelo xesha. Ngoku laa nto thina abantu abangxamileyo sesigqibile ukuthenga sifuna ukugoduka, siye silibaziseka kakhulu and umthetho waserenkini uthi imoto mayiqale igcwale phambi koba iphume, imoto ayikwazi uphuma ingekagcwali. Neminye ke imicelimngeni yokulahleka kweempahla nokubetheka emotweni ngemva ngenxa yezipidi eziphezulu zabaqhubi.

Nyana, ukufumaneka kwepetroli, ipetroli iveliswa kumhlaba kwaye ayifumaneki phi naphi na. Ngoku kufuneka sithumele okanye siyithenge kwezinye iindawo, ixabiso layo liyatshintsha. Iindleko zokwenza ipetroli, ipetroli ayikhuthazwa nje phantsi komhlaba kufuneka icokiswe ukuze isetyenziswe kwiimoto. Isidingo sabantu, ukuba abantu bayayidinga kakhulu ibhanki yehlabathi iya kunyusa ixabiso kuba ukufumana ipetroli kunzima. Iziphumo zepolitiko, amazwe ahlukeneyo athengisa kwaye athenge ipetroli kubanye kwaye izivumelwano zabo zinokwenza ukuba amaxabiso atshintshe. zemali, inflation, njengamanye amaxabiso ezinto zokuthenga ipetroli nayo ichaphazeleka kukunyuka kwamaxabiso ezinto zonke.

Iingxaki zemali nokuxhaswa, ukwakha uthungelwano lukaloliwe oluhamba ngesantya esiphezulu kufuna utyalomali olukhulu kwaye urhulumente kunye nabatyalimali babucala kufuneka bavumelane ngendlela yokuxhasa ezi projekthi. Ukungabikho kwesiseko sothungelwano esifanelekileyo, iindlela ezikhoyo zoololiwe eMzantsi Afrika zidala kwaye zifuna ukulungiswa nto leyo eyenza ukuba ukwakha uthungelwano olutsha kube nzima ngenxa yeendlela ezindala. Iingxaki zokhuseleko nokonakala kwezixhobo, ukonakala kwezixhobo zoololiwe ngenxa yobusela kunye nokungakhathalelwa kakuhle yinkxalabo enkulu eMzantsi Afrika.

Ndingenza oko ukwandisa iindawo zokuhamba ngokuqinisekileyo, ukongeza iindlela zabo bahamba ngeenyawo ezibanzi ezicacileyo kwaye ezihlala zinokusetyenziswa ngokukhuselekileyo. Ukwenza ukuwela indlela lukhuseleko kakhulu, ukongeza izibane ezikhanye kakhulu ezikwizibuko ezikhulu zokuwela indlela ukuze abahambi bangabi semngciphekweni wokutshayiswa ziimoto. Ukufaka ukhuseleko olongezelelweyo kwiindawo ezimnyama, ukongeza ukukhanya lwe-LED kwiindawo eziphantsi kwebhulorho okanye apho khona abantu bathatha indlela yobugcisa ukuze bangazi becinga ukuba babafuna ukukhanya ngakumbi. Ukunciphisa izithuthi ezikhawulezayo kwiindawo zabahambi, ukuseta imithetho yokukhawulezisa ezindaweni ezihlala abahambi ngeenyawo.

Ngenxa yokuchaneka kumcimbi wemali, umntwana mama, umntwana wam andinomcebisa ukuba ahambe aye kwiitekisi ngoba eziteksini unokulibaziseka kakhulu esikolweni. Iiminibhasi zibaluleke kakhulu ebantwaneni kuba zibathatha kwisitopu apha aphuma khona endlini. Imbeka phi? Esikolweni, ngoku xa ndinomsa kwiiteksi angaba sengxakini. Ezi renkini luba khona udushe ngamanye amaxesha apho khona oonoteksi baphetha bengajongani kakuhle, abantwana bethu bangaba semngciphekweni kakhulu ubomi babo. Kodwa xa ndithelekisa kunemoto yakhe emkhwelisayo bucala, noxa nje loo mntu lowo angaphetha ngelinye ixesha oonoteksi bemfikela kule mali yomntwana. Kodwa andinakumsa umntwana wam kwiitekisi, ndingaqhubeka ndimkhwelise kwi-private car.